Eya, ditlhaka le tsone di-emoji di khutsafaditse ka moo motho a buang ka teng. Ka gore motho o kgona go sa go arabe ka go kwala mme fela a go send-ela yone emoji e be o kgona go tlhaloganya gore areng. Se se dira gore bašwa ba sa itse le go buisa kgotsa go araba ka gore ba kwala ka mokgwa o bone ba batlang ka teng le gone ga ba ntse ba kwala teng ko inthaneteng ga ba kgone gore ba buise ka botlalo kgotsa ba feleletse mafoko. Se se ba dira gore ba sa kwala yaka motho a tshwanetse. Motho o kwala ka mokgwa o ene a ratang ka teng, mme fela mo nakong e telele se se tlile go nna mathata ka gonne puo ya rona e tlile go khutsafadiwa ebile e tlile go nyelela.

Metswedi e farologaneng o ka e dirisa go netefatsa tshedimosetso e o e utlwileng ko nngweng ya metswedi eo. Le gape metswedi eno e farologane ka gore re nale tshedimosetso e e leng gore ga e tshwane jaaka ko seromamoweng, o tshwanetse go itirela setshwantsho mo tlhogong ka koo ko di dijithaleng tse dingwe o kgona go dikgang e be o bontshiwa ditshwantsho. Yanong makowa a di dijithale tse dingwe ke gore dikgang tse di tlisiwang di emelwa gore e nne nako e e rileng gore ba kgone go ka go fa dikgang tseo, mme mo seromamoweng o kgona go dikgang ka nako e nngwe le e nngwe ga go nale se se botlhokwa se ba tshwanetseng gore ba go bolelele ka sona.

Motho a ka ithuta ka tsela e e bonolo ga go ka dirisiwa di-digital platforms tse e leng gore di kgona gore di fitlhelele batho ba ba sa kgoneng go ya ko mafelong a e leng gore a ithuta a e leng gore a kgakala. Ditsela tseno di tla thusa batho gore ba tlise gone go ithuta kwa mafelong a ba dulang ko go o ne ba sa kgone gore ba ye gole kgakala gwa go ithutela se ba batlang go se dira.

Mokgwa o o ka dirisiwang ke o, o o ka dirang gore baithuti ba tle ba tsenelele dipuisano magareng ga bone go ka batla dipatlisiso ka se ba se rutiwang moo ba ka tsamayang ba tsenngwa mo ditlhopeng gore ba kgone go buisana magareng ga bone. Mme gape ba ka tla ba direlwa diphaposi borutelo tsa di dijithale mo ba ka kgonang gore ba bone morutabana le morutabana le e ne a tle a kgone gore ba bonane. Ka moo ba ka kgona gore ba buisane magareng ga bone ba tle ba itse tsotlhe tse di tsamayang di batliwa.

Technology e ka tla ya thusa baithuti ba ba nang le bogole ka go sa tlhoke gore ba ye diphatusing ka senama, ba ka tla ba rutiwa ba ntse ba le kgakala ka gore ba tla be ba nale tshegetso ga mmogo le puisano go tswa go ba ba sekolo sa bone. Ba itse gore ba ka tswa ba solofela eng fa ba le mo lefelong le ba le tlwaetseng. Moithuti o kgona gore a rutiwe ebile a tsamaye ka lebelo le ene a le kgonang a sa tsenngwe kgatelelo ke ope kgotsa ke sepe.

Monate wa seromamowa ke gore motho a ka kgona go ntsha tshwaelo ya gagwe a lokologile ka gore teng foo batho ga kgone go ba bona ba reetsa fela. Mme mo dikganyeng tse di gatisitsweng batho ba tlhopa mafoko a bone ka gore ba be ba tshaba gore ba tlile go lekolwa, ka gore batho ba tla be ba bona gore ke mang yo o tsamayang a bua. Badiri le bone ba ko dikganyeng tse di gatisitsweng ba kgona go fetola mafoko a batho ba buang.

Motho o iphitlhela a le mo di dirisweng tsa thekenoloji nako e le dintsi, se se dira gore le go tswela kontle o re wa go kopana le batho kgotsa wa go nna ko nageng o itheetsa e nne selo se e leng gore ga se direge kgapetsakgapetsa. Mme go nna o sa dire sepe o dutse fela o le mo di dirisweng tsa thekenoloji ga gwa siamela boitekanelo bwa motho. Ke ka moo re iphitlhelang re sa tlholeng re le mafolofolo mme re sena le bokgoni go dira dilo dile dintsi, le yone metšhini ya sešweng e tsaya mebereko e mentsi ya ko difemeng mo batho ba iphitlhelang ba sa tlhole ba nale mebereko mme tlala yone e ile magoletsa.